Ngwanaka, ke ne ke le karolo ya ditlhopha tsa dingangisano, gomme ke ne ke rata go rotloetsa bana ba bangwe go tsena sekolo. Ke phela ke di ka diphapošing tsa barutiši, ke sa utlwisisi, ke tsena ka fa kitso. Ngwanaka, ke ne ke le karolo ya ditlhopha tsa dingangisano, gomme ke ne ke rata go rotloetsa bana ba bangwe go tsena sekolo. Ke phela ke di ka diphapošing tsa barutiši, ke sa utlwisisi, ke tsena ka fa kitso.

Meraloko ya go tshwana le bo kgati, ke maraloko eo e ka tshamekiwang ke batho ba ba tshelang ka bogole. Meraloko ya go tshwana le bo kgati, ke maraloko eo e ka tshamekiwang ke batho ba ba tshelang ka bogole.

Metshameko ya setso o e neletseng, ke metshameko e ka tshwanang le bo kgati le bo diketo. Ga di sa tlhola di bapalwa matsatsi a le gono. Metshameko ya setso o e neletseng, ke metshameko e ka tshwanang le bo kgati le bo diketo. Ga di sa tlhola di bapalwa matsatsi a le gono.

Motshameko o ke o ratang ke motshameko wa kgwele ya maoto, le gonne setlhopha se ke se ratang ke Pirates. Motshameko o ke o ratang ke motshameko wa kgwele ya maoto, le gonne setlhopha se ke se ratang ke Pirates.

Metshameko e ne e le gone mo sekolong se ne ke se tsena ke soccer, ke netball, ke long jump-o. Motshameko o ne ke o rata ke motshameko wa netball.

Ka nako e le Aforika Borwa, e ne e tshwaretse tiragatso ya metshameko ya FIFA, e ile ya thusa ka go diragatsa mesebetsi. Batho ba ile ba thalwa ba bereka jwalo ka ba leta dikgoro, ba bereka jwalo ka batho ba ba netefatsang gore mabatlelo a o ralokela a lebeleha sentle a kolomakwa.

Go nna le seabe mo metshamekong ya setlhopha jaaka kgwele ya dinao goba basket ball, go ka dira gore go nne le botsalano. Ee, o nne le ditsala tse le di tlhomang kgotsa go di kry-a gone mo metshamekong eo.

Metshameko e e ka fitlhelwang mo motseng o ke dulang go yone ke metshameko ya go tshwana le bo basketball-o, ya go tshwana le bo kgwele ya dinao, le kgwele ya matsogo. Nna ke rata kgwele ya matsogo.

Ke diphetogo tsa go tshwana le mesebetsi e kile ya tlholwa gona mowe. Bašwa ba kile ba tseba go participate-a ka gare go metshameko ya sejana ya lefatshe.

Maitemogelo aka ka metshameko e bile gore metshameko eo e kgona go etsa gore o hwetše bagotsi, e kgona go etsa gore o be le nako eo o nang le yone eo go ka participate-a kgotsa go tsalana le batho.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka data, gonne gore metshameko eo e tlhoke data ke gore o ba o dirisa di-internet goba YouTube-o.

Motshameko wa cricket-e ke nagana ke motshameko o sa rategeng go tshwana motshameko wa kgwele ya dinao. Ke ka lebaka leo go santsane go diragetse gore batho ba ipone ba sa tlhole ba tsamaya le motshameko o o.

Bana ba bangwe ba simolola go bona gore ba na le bokgoni mo metshamekong ba sa le bannyane, ba bangwe ba kgona go bona gore ba na le bokgoni ba le ba ba golo. Go ka nna botoka go bona, le gona go ka ba tswela mosola gore ba itse ka bokgoni ba bona, le gonne ba ka tswelela pele ka bona bokgoni bo o ba ihwetša, ba bapalla di-team-e tse dikgolo, go sa e le gore ba na le go e bapalla.

Tiragatso ya setlhopha e botlhokwa mo matshelong a bašwa, le gona e ka dira gore ba nne le boitshepo, go itshepa le go itlhaloganya, go ikitse gore ke bone bo mang le gore ba batlang mo matshelong a bone.

Dilo tse o ka ikentshang bodutu ka tsona ke dilo tsa go tshwana le go bapala kgati, go bapala kgwele ya matsogo, kgwele ya maoto. Ke tseo nna ke ikentshang bodutu ka tsona le gone di botlhokwa mo matshelong a batho gore di dira gore mebele ya bona e nne sentle.